Yebo, bazizwa bekhululekile ngenxa yokuthi baqhakambisa nabo ulimi lwabo abaluncela ebeleni. Bakhombisa ukuziqhenya ngemvelaphi yabo, bakhombisa ukuzigqaja ngokuthi baphuma kuphi, bangobani. Asikho isidingo sokuthi bazenyeze iyona impilo yabo, iyona ndlela abakhuliswe ngayo. Uma kungaphoqi ukuthi bakhulume olunye ulimi .

Kunezinto njengomZulu ezenziwa ngezandla engithanda ukuhambisa ngazo usuku lwami izinto ezinjengokhamba. NjengomZulu ngiyathanda ukuthi ngibe nazo lezi zinto zihlobise endlini ukuze noma ngenza umcimbi, ngoba njengomZulu ngiya ngigaye utshwala besiZulu, umqombothi, ngifake khona. Kodwa ngale kwalokho ngikhombisa ukuhlonipha usiko lwami ukuhlala indlu yami ihlobile. Ngiphinde ngithande ukuthi ngixhase abantu abenza wona lo msebenzi wezandla ngibakhombise ukubathanda, ukubakhathalela, ngibonge umsebenzi wabo omuhle. Ngikwazi ukuthi ngibaseke bekwazi ukuthi baphumelele, baqhubekele phambili.

Izipho engabacebisa ngazo ukuthi baziphathe, kungenzeka kube isipho esinjengemali isipho esinjengogwayi. Ngabe ugwayi wesiZulu, ugwayi osedosheni noma kwayona leyo angeke ngize ngisho ngamagama. Kuphinde kube izinto ezinjengotshwala noma ubhasikidi ogcwele izinto ezimnandi, izinto, ezinjengoshokoledi, izinto ezinjengoswidi. Izinto ezinjengama-chips. Kuphinde kube izinto ezinjengojusi. Yizona zinto ezithakaselwa abantu abadala lezo bekhaya. Yizona izinto ezingenza ukuthi ingxoxo zamalobolo zihambe kahle.

Ngolwami ulwazi enginalo indima edlalwa omkhulu nogogo ekunikeni ingane igama abavele baqale bayinike igama, baye babe nosiko lapho bezohlangana khona bayithathe ingane, baqala bayoyihlola ukuba ngempela, ngaphambi kokuba benze umcimbi wokunikeza ingane igama benze isiqinisekiso sokuthi le ngane ngabe eyakhona ngempela yini kulelo khaya mase bekunga bekungena manginemali noma iyingubo zokugqoka. Mase bayayithatha beyise emsamo beyoyishisela impepho, beyoyihlanganisa nezidalwa zakhona. Noma-ke ngithi amadlozi, ukuze umcimbi uzohamba kahle, benabadala bezokwazi ukuyibona ingane eyenzelwa umcimbi ngaleso sikhathi.